Eqaphelekayo kukuba isityalo esingujongilanga siye , abantu abaninzi bayayidinga ioyile. Njengoko beyidinga ioyile, ioyile isisiseko sokutya, asikwazi ukwenza ukutya okuninzi ngaphandle kweoyile. Ngoku siyidinga ioyile ukuze sikwazi ukwenza ukutya yaye sitye. Ngoko ndicinga mhlobo wam, mlingani wam, kweli shishini makhe siqwalasele ujongilanga. Sityale ujongilanga kulo nyaka ngenxa yemfuno engamandla ye yioyile. Xa siyotyala wona ndiyathembisa uzawuba yimpumelelo ngoba sonke siyayidinga ioyile.

Abanomdla bambalwa abanomdla ekwenzeni iigadi ezizothi zixhase abo bangathathi ntweni nokuthi loo nto leyo ezo gadi ziphuhlise neendawo abahlala kuzo. Into endiyiqapheleyo uninzi lwethu labantu bayonqena, bayonqena ukwenza imisebenzi enzima. Sithanda ukwenza izinto ngendlela elula, ukuzifumana izinto lula singasebenzelanga. Xa uhamba abanye basenocinga ubana ukuba negadi ukuzenzela igadi yinto yabantu abathile kungekhona bona. Ngoko ndicinga abantu abaninzi abasenamandla kodwa ligcuntswana, abantu abambalwa abanomdla ekutyaleni. Ngoko ke loo nto leyo ithande uba nzima yaye iye yenze kungabi lula.

iziqhamo zalapha eMzantsi Afrika bendingabalula kuwo iAmerica, iUnited States of America, eEurope, amazwe afana neEngland, eFrance, eSpain namanye amazwe amaninzi. EChina okufanayo, phantse amazwe amaninzi ayazidinga iziqhamo esizivelivisayo eziquka ama-apile, amaorenji njalo, njalo.

Igalelo ngoba kufanele babe nalo igalelo ubungakanani besivuno kwifuthe kwezolimo. Ukuba isivuno sininzi nabantu bazoba banomdla omninzi ubana batyale ngokungakumbi. Uba isivuno siye saphuma kakuhle khange kumoshakale zinto then ifuthe ngezolimo nalo liya likhula ngokukhula. Ngoko, ngoko kubaluleke kakhulu kule nkalo nyhani ukufumana ulwazi, ukucaciselwa ukuba nabantu abatyalayo bangaba naso njani isivuno esikhulu. Nto leyo ezobanceda nabo bakwazi ukuba nefuthe, bakwazi ukuphembelela nabanye ngendlela abatyala ngayo.

Ndinawo umdla wokutyala, ukwazi ukutyala itswele. Itswele ndilithanda ngale nto lisebenza kukutya okuninzi. Ukutya xa kungena tswele akubi nancasa ngesinye sesizathu kutheni ndisithanda esi sityalo, ngobana sisenza ukutya kube nencasa. Kwakhona ndiyakwazi usebenzisa itswele, ndiyakwazi ulitya itswele njengeyeza. Linceda xa ndinefiva, uneflu, liyakwazi ukundinceda. Kwakhona okwesithathu, ndiyakwazi ukwenza nokutya ekuthiwa zii-salads ndilitye likrwada. So ndilithanda kakhulu ukusebenzisa itswele kwiqanda nakwinyama.

Amazambane, amazambane ayathandwa. Indlela yokusityala ayikho nzima kakhulu. Uba ufumana izambane elibolileyo okanye ekubonakala likhula imbewu, iingcambu ngaphandle kulo, uyayisika la ndawo ineengcambu uyifake ngaphantsi komhlaba. And into echukumisayo ngezambane akunyanzelekanga ulifake nzulu imbewu, kodwa kwangaxeshanye awufuni uyifaka ibe phezulu. Ngokomlinganiselo osengqiqweni uyifaka imbewu then unkcenkceshe. Ngenye yezinto ezikhula onokuzityala ezingasokolisi kangako. Then umane unkcenkceshela kulaa ndawo, ethubeni izambane lizokhula.

Oku kundicingisa ngam, andisayisebenzisi iswekile. So bambalwa abantu abayisebenzisayo ngenxa yezempilo. Then kwakhona isenokwenzeka nemozulu inegalelo kwimveliso yomoba. Ngoko ndicinga ngezo zinto okwangoku.

Ovelisa i-oil, i-oil iyindingeko kweli xesha lethu. Xa une-oil usemathubeni amahle okubana ube nomfama, ifama yakho yenze inkqubela, wenze ingeniso ngenxa yesi sityalo singujongilanga. Ngoko kuyingenelo kakhulu ngoba abantu bazoyifuna i-oil, isisidingo i-oil. Ngoko ke zininzi iingenelo zokuba nojongilanga. Sihle sona isityalo ngokuqinisekileyo kodwa kwangaxeshanye sinemveliso ebalulekileyo kuso i-oil.

Uba negalelo kakhulu imeko yomhlaba okutyalwa kuwo. Ukuba umhlaba lo kutyalwe kuwo ngumhlaba ongena mveliso, ongakho kwimeko entle, mhlawumbi ugalelwe une-oil, ioyile yemoto okanye uneeplastiki ungcolile, and then umhlaba lowo xa kutyalwa kumhlaba onjalo awuzoba namveliso. But ukuba umhlaba ukwimeko entle, awugalelwa oil, uklin, and then ugalelwa nomgquba and then ixesha elininzi loo mgangatho umhlaba uzawuba negalelo kwinto etyalwayo kuwo.